Nna ke rata le hona ho tshehetsa papadi ena ya tenese. Mme masepala ha o ka aha mabala a dipapadi kapo mabala a boithapollo, a a akaraletsang dipapadi tsohle tse teng. Ho ka bonahala phetoho e kgolo hobane metse le metsaneng ya rona ya makeisheneng boholo ba ba mabala a teng ke a papadi ya bolo ya maoto fela. Mme dipapadi tsena tse ding ha hona moo bana kapo barati ba tsona ba ikwetlisetsang teng kapo ba di bapallang teng.

Ba ithutile ho tswa bathong ba baholo kapo melekong e seng e fetile. Jwalo ka ho meloko eo ya bona, e seng e fetile le yona e ile ya ithuta melokong e leng ya tla pele ho bona. Nthwena ke neheletsano ya tsebo. Ho bohlokwa haholo hore motho o dule o na le motho ya moholo pela hao ya dulang a ho tataisa a ho bontsha tsela.

Tjhehe, lesela la kobo tsa Basotho ha le a etsetswa Africa, le etseditswe kontinenteng ya Europe dinaheng tse ka reng bo Engelane le Fora.

Ke tlo qala pele ka ho etsa motoho wa mabele le dipabi mme hore ke di etse, ke tlo hloka phofo ya mabele e sootho. Hape ke tlo hloka poone ya lehwetlane hore ke bedise ha ke qeta ho e bedisa, ke etse dikgobe. Hape, ke tlo hloka folouru hore re dube hlama e tla etsa e tlotla, e pheha borotho bo re reng ke bodombolo. Hape ke tlo hloka dikahare tsa kgomo eo e hlabuweng malana a yona le mohodu. Re di phehe, mme tsena tsohle ke tlo di qhalella letsatsing la Labone ha mokete e le wa Moqebelo.

Re tena re reha ngwana lebitso ha a qeta ho belehwa. Re sa mo rehe ha a ntse a le ka mpeng hobane ha re na bonnete ba hore ha a ntse a le ka mpeng, ha re qeta ho mo reha lebitso, o tla hlaha a ntse a phela kapo o tla hlaha, a se a hlokahetse. Mme ngwana ho hlokahala hore a hlahe a ntse a phela mme ke hona a tla rehwa lebitso.

Seo re lokelang ho se etsa ha re batla ho ikopanya le badimo ba rona. Ke ho batla phoofolo, mme ha re qeta ho batla phoofolo, re hlabe re tsholle madi. Ha re qeta ho tsholla madi. Ke hona o tla bua le badimo ba hao. O kope haebaneng ho na le ntho eo o batlang ho e kopa. Kapo o lebohe haebaneng o batla ho leboha.

Eya, dintho di fetohile haholo mehleng ena ya democracy. Hobane batho ba mmala wa letlalo le letsho ba se ba kgona ho nyala batho ba mmala wa letlalo le lesweu. E leng ntho e ne e neng e sa etsahale hohang nakong ya kgale ya apartheid.

Dumelang ntate moruti. Ke ne ke kopa ho botsa hore na ka letsatsi la dikolobetso ho tlo hlokahala re tle le disebediswa difeng? Mme ho tlo hlokahala hore ngwana a fihle ka nako mang kerekeng le hore na, ho tlo hlokahala hore ngwana a tle a apere diaparo tse jwang ha a tla a tlo kolobetswa.

Re le batho re fapane, mme ditumelo tsa rona di fapane ebile le meetlo ya rona e fapane. Ho na le dikereke tse ding tse dumelang hore matsatsi a itseng a lokela ho ketekwa. Mme hona le dikereke tse ding tse sa dumelleng hore matsatsi a itseng a lokela ho ketekwa.

Ho jala ho a boloka haholo feela, e seng hanyane. Hobane mehleng ena ya kajeno nthwe enngwe le enngwe e se e le turu kapo e theko e phahameng haholo. Mme ha o jetse wa tseba, ha o no qetelletse, o ntshitse tjhelete ya hao kaofela, o lo reka dijo shop-ong. Wa tseba jareteng ya hao o na le meroho. Mme nna ke rata ho jala meroho e kareng, spinatjhe le bo spaile le le beetroot-i hammoho le dihaba kapa mokopu. Hobane di etsa motho a ske a ithola, a ntshitse tjhelete ya hae kaofela a isa shop-ong.